Inqubo yempova yomoya ngingayichaza ngale ndlela. Okokuqala, isitshalo siqale sikhiphe impova emaceleni isithunzela sayo, ebese umoya uthatha impova emincane futhi elula esuka esithunzelweni. Emva kwalokho, impova ithwalwa ngomoya iye kwezinye izitshalo eziseduzane nayo. Uma ifika engxanyeni yesitshalo ebizwa ngokuthi izigaxa, ebese impova ixubana nalezi zigaxa bese iqala inqubo yokwakheka kwembewu. Isibonelo esingasebenzisa sey'tshalo ey'fana nomoba, ubhontshisi kanye nokhula.

Ukwamukela izivakashi epulazini elisebenzayo, kungaba nezinselelo eziningi, kengabala kuzo, ukuphepha. Izivakashi zingathi zingajwayele imishini esetshenziswa eplazini, noma izilwane ey'khona, okudingeka ukuthi uqinisekise ukuthi ziyafundiswa ngaloku ukuphepha. Futhi imvelo nesimo sezulu kuyashintshashintsha. Ngakho-ke kungaba yingozi ezivakashini, uma zifika phansi kwalezo zimo ukuthi isimo sezulu sibi ngalelo langa. Umufihlo kungaqinisekisa ukuthi abasebenzi bepulazi banelungelo lobumfihlo ngesikhathi kukhona izivakashi endaweni, ukuze zingaziwa iy'mfihlo zazo, zaziwa abantu abangaphandle kwepulazi.

Abalimi bangafinyelela ezimakethe ezinobulungiswa nemikhiqizo yabo ngalezi ndlela ezilandelayo. Okokuqala, ukubambisana nokwakha amaqembu. Abalimi bangakha amaqembu noma izinhlangano zabahlanganyeli esingakubiza ngama-cooperatives, ukuze bathole amandla wokuxoxisana ngamanani angcono akhona ezimakethe, futhi babelane ngezindleko zokuhamba kanye nezokulima. Okwesibili, bengasebenzisa ubuchwepheshe besimanje. Izinkundla zokuxhumana nezinhlelo zokusebenza zokuthengisa okufana nama-apps, zingabasiza kakhulu abalimi ukuthi bethengisa imikhiqizo yabo ngqo kumakhasimende abo ngaphandle kwabathengisi abakhona ngemuva, okunye bangaba nezinhlelo zokusekela uhulumeni.

Uhlelo olulula futhi olungase lusebenze lokulungiselela inhlabathi ngesikhathi sokukhula kwezitshalo ezizayo, kungaba ukuhlola isimo senhlabathi, ukuhlola i-PH level yenhlabathi, ukuhlola uhlobo lwenhlabathi otshala kulo, ukuhlanza inhlabathi, ukugcwalisa inhlabathi nomanyolo, ukuhlola ukuthumela kwenhlabathi, kanye nokuhlukanisa inhlabathi. Ukuhlola ukufuma kwenhlabathi nakho kubalulekile futhi, ukuze wazi ukuthi inhlabathi otshala kuyo, ozotshala kuyona isesimeni esinjani.

Abalimi bengonga amanzi ngey'khathi zezomiso ngokuthi basebenzise indlela yokunisela la khona amanzi afafazwe kancane kancane eduze nezimpande zezitshalo zabo. Lokho konga amanzi, kuphinde kugweme ukuhwamuka futhi. Bengaphinde bathathe ukhula olomile, bamboze ngalo izitshalo zabo ukuze zingasheshi zome, kungasheshi namanzi ukuthi asheshe ahwamuke. Bengakhetha iy'tshalo ey'sebenzisa amanzi ambalwa, ey'fana namazambane nommbila, noma nje iy'tshalo zomdabu, bengaphinda basebenzise amathangi amakhulu, okufakwa amanzi. Ukuze uma lina izulu, bakhongozele lawo manzi angene emathangini basebenzise lawo manzi futhi ukuze banisele.

Balimi, izinyosi zidlala indima ebalulekile ekutheleleni impova, okuyenqubo ebaluleke kakhulu ekukhiqizeni izitshalo. Le nqubo isiza ekuxhumaniseni impova yamahlamvu wesilisa kumahlamvu wesifazane wezitshalo. Lokho kuholela ekwakhiweni kwezithelo nembewu. Lapho izinyosi zivakashela izimbali zifuna ukuthola uju ngesikhathi zifaka imilomo yazo esihlakaleni sembali, impova inamathela ne ezinweleni ezincane emzimbeni wezinyosi, kubaluleke kakhulu. Nokuthi izinyosi zisisiza ekutheleleni izitshalo ezahlukene ezifana neziqhamu, imifino, kanye nezitshalo zokukhula ezifana nommbila kanye nezithelo ezincanyana.

Abalimi benganciphisa ukusetshenziswa kwamandla uma beqandisa ngokusebenzisa imishini esezingeni lokonga amandla. Le mishini ifuneke ibe sezingeni eliphezulu. Bengaphinde futhi basebenzise ukushisa okuncane uma beqandisa, baphinde balondoloze ukushisa kwemishini. Bengaphinde futhi basebenzise ukushisa okubuyiselayo nokunye bengafaka amandla elanga. Lokhu kunganciphisa izindleko, kuthuthukise ukusimama futhi kube nomthelela omuhle kwemvelo jikelele.

Umoba utshalwa ngale ndlela elandelayo, kuqala ngokuthi ulungiselele umhlabathi, ebese ukhetha izithombo okanye izimpande. Emva kwalokhu usuyatshala-ke. Emva kokutshala uyaqinisekisa ukuthi uyaniselela njalo umoba wakho, ukuze uzokhula kahle. Emva kwalokho ukhula kufanele kulawulwe kanye nezifo ukuze umoba uzokhula kahle, ube sesimeni esikahle futhi.

Ngomzuzu wokuqala nje, ngibona lesi sitshalo, inhliziyo yami yagcwala ukuthokoza nokumangala. Umbala waso oyingqayizivele kanye nokwakheka kwaso okwehlukile, kwavele kwangenza ngabona ukuthi lokhu kungaba umphumela omusha ongajwayelekile emhlabeni wezitshalo jikelele. Njengoba ngiqhubeka nokuhlola izici zaso, inhliziyo yami ukujabula, ngoba uthole isitshalo esinempova yomoya. Kuwuphawu lwezimo zemvelo ezihlukile kanye nokuguquka kwemvelo yonke-yonke.

Enye izinzuzo zokusebenzisa isikhumba, ukuthi isikhumba siqinile, futhi sihlala isikhathi eside, ikakhulukazi uma sinakekelwa kahle. Enye izithiyo ukusetshenziswa kwesikhumba kuthinta imvelo kakhulu, futhi kubeka izinkinga zokuqukethwe kwezilwane. Lokhu kubeka ukukhathazeka kwezemvelo kanye nokuhlukunyezwa kwezilwane. Izinzuzo zokusebenzisa i-vegan, ukuthi i-vegan leather ivikela izilwane ekuphathweni ngendlela engeke ithinte ukusebenziswa kwezitho zazo. Izithiyo zayo ukuthi i-vegan leather ivamise ukuba nokuqina okuphansi uma kuqhathaniswa nesikhumba, azinakho ukuqina okukhulu kwezinye izinto zokuqala.

Ngizobala nje izinselelo ezivamile abalimi abajwayele ukubhekana nazo. Enye yazo ukuthi kufaneke bahlole izimo zomhlabathi ukuthi zikanjani, baphinde bahlole nezimo zezulu. Njengoba izulu lishintsha-shintsha inyanga nenyanga. Okunye kufuneke balawule isikhunta kanye nezifo ezingaba nomthelela ekutshaleni kwabo nasezithelweni abangase bahlele ukuthi bayay'tshala. Baphinde kufuneke ukuthi bahlele kungafanele futhi. Okunye, izindleko zokutshala zibaphezulu zibe y'qolo kakhulu, ukuvimbela ukuqhuma kwemikakha emisha. Yikho futhi enye yezinselelo zakho ababhekana nazo njengabalimi, abafuna ukushintshanisa izitshalo zabo.

Ezinye zezici engingazicabangela kungaba uhlobo lwezitshalo, lolu engifisa ukuthi ngizitshale ensimini yami, kanye nezimo zezulu, kanye nezimo zezempilo nje jikelele. Izindlela engakhetha ngazo uhlelo lwe-hydraulic kungaba izinzuzo engazithola. I-DWC iy'ndlela elula futhi esheshayo. Izitshalo zibekwe emanzini anomsoco futhi izimpande zithole amanzi ngokuqhubekayo. Lokhu kusebenzisa kahle kunemitshango yamalethisi, ospinashi, noma izitshalo ezincane. Izithiyo engase ngihlangabezane nazo, kungadingeka ukuthi ngilawule okuqondile kwamanzi, futhi uma izinga lamanzi lincipha kakhulu, izitshalo zami zingashona.